O ka simolola go ba rotloetsa ka go tshameka ga mmogo le bone. Gape, o ka ba tsenya mo setlhopheng sa selegae gore ba nne le gone go tshameka mo go sone. O ka ba tsaya la go lebelela kgwele ya dinao mmogo, ebile le dikatlegonyana tse dinnye tse ba di dirang ga ntse ba ithuta kgwele ya dinao, o ka nna le gone gore le di ketekete, o ba fe tshosometso eo ya katlego, ebile e nne metshameko o leng gore ga o dire e nne tiragalo e thata, e ka nna tiragalo e e leng gore bone ba ka nna le gone go e rata ebile ba itumelela.

Ngwana o ka mo lemoga ga gantsi, kgotsa gangwe le gape gongwe ga a tswa sekolong, o tla be a tswa a ya go bapatsa, kgotsa le teng ko sekolong wa bapatsa. Mo e leng gore o tla bo utlwa le ma-teacher-e, gongwe ba nna le gone go go kaela jaaka motsadi, gore ngwana o na le bokgoni jo bo rileng mo motshamekong o o rileng. Mme go mo rotloetsa ke go na gone go tsamaya, o ya ko dikatisong ga mmogo le ene, kgotsa ga go nna le motshameko, o ka tswa le ene ko motshamekong eo. Ga go na le di-trip-e tsa motshameko, o patala ngwana gore a ka nna a ye koo. Ga go na le sengwe se se tlhokagalang, a ke gongwe sa ditšhelete, gore ngwana a nne le gone go ungwelwa mo motshamekong o, o nna le gone go beeletsa moo.

O ka nna le go ne go dira di-video, o o bontsha bokgoni jwa gago ka tsela e e kgatlhang. E ka tswa e le go exercise-a, ka tswa e le go bina, e ka tswa e le go tansa, e ka tswa e le talente engwe le engwe e o nang le yone. E ka tswa e le go bolela dipale. O a dirisang monyetla o wa di-TikTok-o le di-Instagram-e go nna le gone go bontsha bokgoni jo jwa gago ka tsela e e siameng, ka tsela e e kgatlhisang.

Ka nako tsa maloba, bagolo ba rona borremogolo, bo mmemogolo, ba ne ba re tlotlela ka metshameko e ne ba e tshameka mo malobeng jaaka diketo, dikgati, dithini. Ke dingwe tsa metshameko tse ne ba di bapatsa ka nako eo ya ngwao bošwa, ebile gape e le metshameko ya go ka nna le gone go tansa, le metshameko ya go bapatsa ditiragalo ba sa di shebe mo thelebišeneng, mme e le bone ba diragatsang ka bo bone.

Moatlelete yo ke mo ratang thata e ne e le mongwe wa ba atlelete ba ba thumang mo South Africa, mo e leng gore o ile a nna le gone go bula foundation-e e thusang go ka nna le gone go boloka tikologo e re dulang mo go yone, jaaka re le maAforika Borwa, a ruta le bašwa go thuma, ebile a ruta le ka botlhokwa jwa metsi le go bolokesega ga o iphitlhela mo metsing.

Go utlwisa botlhoko thata, go utlwisa botlhoko thata go bona mafelo a tshamekelo a sa tlhokomelwa, mo e leng gore re iphitlhela bana ba tsamaya mo mebileng, ba nna le gone go itsenya mo dilong tse di sa siamang, ba nwa nnotagi, ba iphitlhela mo tlase ga diritibatsi ka gonne ga gona mafelo phephelo mo ba ka iphitlhelang ba tshamekela teng kgotsa ba ka dirisa go ka nna le gone go katisa le go godisa di-talent-e tse ba nang le tsone. Ka jalo, ba iphitlhela ba le mo mebileng, ba dira dilo tse di sa siamang ka ntlha ya gore ga gona tulo e ba amogelang gore ba ka dira kgotsa ba bontsha di-talent-e tsa bone teng.

Dintlha ke gore metshameko e e na le ditshegetso di le dintsi, ka gonne ga e fela mo Aforika Borwa, e lefatshe ka bophara. Mo e leng gore e na le metshameko ebile e e itsagaleng e e ka tshamekiwang foo. Ka jalo, batho ba le bantsi ba dula mo boiketlong jwa matlo a bone, ba nna le gone go diragatsa metshameko e.

Metshameko e rutilweng bana ko dikolong, ya go tshwana le chess-e, go bina, khwaere, kgwele ya dinao, rugby, kgwele ya , le go thuma, di nna le gone go ruta bana go ka nna le gone go ikatisa, go itlhokomela, go dirisa le dikelello tsa bone, le gore ba nne le boitshwaro bo bo siameng, go ka nna le gone go tokafatsa kgolo ya bone, ebile le go itse go dira mmogo jaaka setlhopha, e ka tswa e le ko ditirong, e ka tswa e le ko dikolong, e ka tswa e le ko dikerekeng.